Mme ke lebohile haholo hobane qetellong ko o fumane mosebetsi, empa ke bona hore teboho ya molomo e keke ya lekana. Ke nahana hore ke tle ke etse mosebetsi wa teboho haufinyana, hore ke tle ke lebohe mosebetsi ona wa matsoho oo ko o fumaneng. Ke ne ke kopa tlhakisetso ho wena hle, ke eng tse hlokahalang haholoholo tsa bohlokwa tseo ke tlamehang hore ke be le tsona? Di rekwa kapa di etsuwa hore mosebetsi wa ka o tle e be mosebetsi o nang le katleho.

Ke nahana hore ha ho hlokahale hore batho ba tla ruta bana ho ba banna kapa basadi tiya lebollong, ba hloka ho ya university. Empa ke tshwaela hore thuto tsa bona di tlameha ho kgaolwa, ho seuwa ho tlameha ho iswe sepetlele. Ba rute tse ding empa ho batlang di ngata ho fetisetswe dingakeng. Ho tla ba le phapang hobane bongata bo tla bolokeha mme re keke ra ba le maemo a mangata a batho ba hlokahalang lebollong.

Lelapeng leso re tseba tatelano ya ho tshela mobu, re batho ba hlileng ba latellang tradition. Ouboet-i a moholo o ithutile ho bo malome le ho bo ntate ba kapele ho ena, mme ke ena ka mehla a bitswang hore a tle a laele lelapa, a le tataise mme a le bontshe tatelano eo dintho di tlamehang ho phetwa ka teng.

Bonneteng ke hore re kgema le dinako, basadi ba kgona ho etsa ntho tse ngata tseo batho ba banna ba kgonang ho di etsa. Re kgona ho etella pele hobane feela re le batho, re ithutile. Basadi ba se ba kgona hore e be bona ba tshwarang mekgatlo, mme ba e tshwara ka bokgabane bo boholo, basadi ba matla, basadi ba tiile, mme basadi ba kgona ho ba baetapele ho feta bo ntate.

Ehlile ke rata dijo tsa setso haholo, ke rata mohodu, ke rata mala a dikgoho. Nka hla ka re le dikahare tsohle tsa kgoho, ke di ja ka papa, Ke di ja bohobe, kapa ke dija ka stamp. Ebile ke tseba hantle ho ikemela pitseng di pheha ho tloha qalong ho fihla qetellong.

Ho ya ka nna ke bona eka ha mephato e ka sebedisana mmoho le Lefapha la Bophelo bo Botle, tsena tsohle di ka fokotseha. Hobane dikolo tsena tsohle tsa lebollo di tla be di ngodisitswe ho ba lefapha, mme ba Lefapha la Bophelo bo Botle ba tla kgona hore ba ye ba ilo lekola tsohle mme e be ha ho na le tse mpe tse etsahalang moo, ba tla tsebisa ba sepolesa ka potlako. Ke nahana hore ho tla theola peto le ntho tse ngata, hobane ba tla be ba tseba hore ba shejuwe ka leihlo le bohale.

Ho tlilo tla nka nako e telele ho hlompha basadi ho lekana le banna. Empa qetellong ya maqetello batho bohle ba tla utlwisisa, mme ba bone hore basadi le bona ba tseba ho etella pele. Basadi ba tseba ho eletsa, mme basadi ba tseba ho tshwara thipa ka bohaleng ho bontsha setjhaba ka moo ho etellwa pele ka teng.

Bophelo ke lebidi mme ha o ntso hola, O bona hantle hore tseo o fetileng ho tsona kapa tse o tobaneng le tsona ha kajeno, batho ba kgale le bona ba fetile ho tsona. Ke nka keletso ho bohle, empa qeto e ba ya ka hobane dinako dia fapana, mme le di ketsahalo le ha di tshwana, tharabollo e fapane tseleng tse ding. Ka hoo, ke mamela ka kelohloko empa qetelllong ke nke qeto eo ke bonang e tshwanela mabaka le matsatsi a kajeno.

Ke nahana hore batho ba bangata ba mamela dialemoya ho mamela mmino feela, ho tloha moo ba ho marangrang difonofonong tsa bona ho batla tseo ba batlang ho ithuta ka tsona. Tsebiso tse ngata di ba feta feela, hobaneng le ha di le mahlong ha ba di mamela kapa ho batlana le tsona.